Kubalulekile ukuxilongwa kusenesikhathi ukuze uzophinde kwaziwe ngey'ndlela zokuvikelekeleka kule sifo, njengokusebenzisa amakhondomu kanye nokuthatha u-PREP. Zingavimbeleka ukusulelana futhi kwehlise ukucwasa. Kubalulekile ukuze kugqugquzeleke izingxoxo ezivulekile kanye nokufinyelela ekunakekelweni.

Kubalulekile ukuba bathole ukudla okunomsoco ngoba kubanikeza amandla, futhi kuvimbela ukuntula.

Eish, ukulahlekelwa umntwana ngenxa yezimo ebezingagwemeka kubuhlungu kubuhlungu kakhulu, ukugqamisa izidingo zengqalasizinda yokunakekelwa kwezempilo kanye nokuthuthukiswa okuqeqeqeshiwe.

Ngingazama ukuthola umshini wokuzenzela imali ngentengo ephansi, ya. Nokuthi-ke ngingayinakekela kanjani imali.

Kubuhlungu ngempela ukulinda amahora ayisikhombisa usizo ungalitholi, imitholampilo kuzomele izame ukubheka indlela efanelekile yokusebenza ngesikhathi.

Ukukhwehlela okungapheli kanye nokunqanyulekelwa umoya kuyingozi kakhulu. Uma kade ukhohlela, usukhohlela isikhathi eside kumele uyo-check-a ukuze kutholakale ukuba awunayo yini i-COVID-19 ngoba kucishe kufane ukuba nomkhuhlane, ngoba uyaba nomkhuhlane, uphinde futhi , kanti une-COVID.

Ngingaphinda ngishayele abezimo zokuphuthuma, mabengafiki ngingazama ukuqasha imoto ukuthi imhambise aye esibhedlela ngokuphuthumayo.

Ukuhlola njalo umfutho wegazi, kanye nokushaya kwenhliziyo, nezinga lokuphefumula.

Uma amagciwane e-TB engene emaphashini akho kungabangela ukuvuvukala nokulimala kwezicubu zamaphaphu, kungaholela ekwakheleni imigodi noma izicubu ezibovu.

Abasebenzi bezempilo badlala indima enkulu ngokufundisa iziguli ngokusebenzisa imithi ngendlela efanele.

Uyabuzwa ukuthi ikhona yini imishanguzo oyidlayo, kukhona yini isifo esikuphethe, kuyima eqala ukukuhlolela.

Ngingamkhuthaza ukuba aqhubeke awasebenzise amaphilisi ngoba wona ahlolelwe ososayensi.

Kuzomele bakwazi ukubambisana, baphinde bathuthukisane kwezamakhono empilo ukuze bezokwazi ukuthatha izinqumo ezikhaliphile.

Izindawo eziningi ikakhulukazi emakhaya zibuqamama, kuba nzima ukuba bafinyelele khona.

Kungenzeka ukuthi ama-ambulensi awekho esibalweni esiningi, futhi asebenza izindawo eziningi ezahlukene. Imbangela yokuba iphuze mhlampe ukufika ingoba isuke isabambezelekile kwenye indawo.

Zingabasiza kakhulu ukuba bafinyelele kalula lapho befuna ukufinyelela khona, njengokuthola isihlalo, isihlalo sabantu abakhubazekile, kanye nezinduku zabantu abakhubazekile.

Kuyiqiniso kakhulu lokhu, noma kunzima ebantwaneni ngoba kumele baqhubeke nempilo bafunde , baphinde bazame imisebenzi ukuze bakwazi ukuzondla nokuzikhulisa. Kunzima kubona, kodwa kona kuyiqiniso ukuba kube yibo abantwana abakwazi ukunakekela abazali.

Uma kungaba khona omahambanendlwane nemitholampilo eseduze nasemakhaya kungasiza kakhulu, uma kukhona isiguli kufike omahambanendlwane basize iziguli.

Kubalulekile ukubambisana kwabo ukuze bezokwazi ukuhlenga iziguli zikwazi ukusinda.

Kunzima kakhulu kubona, ikakhulukazi uma kukude ngale ndlela kumele babe nemali, kumele bahlezi benemali yokugibela izimoto ukuze bezokwazi ukufinyelela emaklinikhi bakwazi ukuthi bahlele. Uma bengenayo imali yokuthi baye emaklinikhi yilapho begcina khona bengakwazi ukuthi bakwazi ukuhlela.

Ukuhlale njalo ngixhumana naye ngomakhalekhukhwini, ngiphinde ngimvakashele lapho ehlala khona ukuze engeke azizwe enomzwangedwa.